Xa ndisiva igama isifo somhlaza ndifikelwa kungabikho mfundiso kubantu. Abantu xa besiva kuthiwa umntu unesifo somhlaza baye bacingele uba kukusweleka kwakhe okanye kuphela kobomi bangazazi iindlela okanye izinto onozenza kukulwa nesi sifo.

Ixesha leCOVID-nineteen lalinzima kakhulu kwizithuthi zikawonkewonke. Abaqhubi beemoto babengavumi ukuba kuthotyelwe imithetho yeCOVID-nineteen yokuqaqelana kwaye. Kwakulindeleke uba sihlale sixinane side siyofika apho siya khona kukungahoywanga zifestile sihlale iifestire zivuliwe nezo maski ezo zisifuthamisele.

Andinozithenga ngokuba andibazi ubungozi bazo. Ngoko ke ndingathi ndiyaazinceda kanti ndifaka ubomi bam engciphekweni.

Abantu abaninzi boyika ukuba abantu bazothini okanye bazobonwa ngabantu ababathembileyo okanye abantu basezinkonzweni baphinde bazive ingathi bayahlazwa ngokuhamba bayohlala ezikliniki imini yonke bangalufumani uncedo msinya.

Oku kwenza bonqene ukuba sezindaweni apho kukhona abanye abantu, bonqena nokufaka izicelo zemisebenzi ngoba bayazi uba abantu bazobacalucalula, boyike nokuphila impilo yabo bezonwabele.

Ewe, le nkqubo iyayizalisekisa injongo yayo kakhulu kuba inceda abantwana ibe khona into abayifumanayo naxa ingaba besuka emakhayeni apho bangakwaziyo ukuphekelwa okanye bengenakutya iyancedisa kakhulu le nkqubo kuba kungabikho mntwana uhlala esikolweni ebulawa yindlala.

Ndazi ukuba esi sisifo osifumanayo sasengqondweni emva koba ubelekile. Mhlawumbi singenziwa ukuba awunamtu uncedisayo okanye awunabantu bakuxhasayo ekukhuliseni nasekuhoyeni umntwana.

Oku kungancedisa ukhawuleze uziqaphele izinto ezikuncedayo nezinto ezikubuyisela emva nezinto ngokungathi mhlawumbi zikugulise okanye uyazi uba izinto ezithile azihambelani nomzimba wakho.

Uncedo olukhawulezayo ufike alubikho. Urhulumente akakwazi ukukhawuleza eze noncedo kuhla kufuneka abahlali ibe ngabo futhi abancedanayo.

Bantwana bam, ukukhulelwa usemncinci ayikokuphela kobomi. Ubomi buyaqhubeka noba umntu usenomntwana. Into ebalulekileyo kukuba uvuka uzithathe njani xa ujongene nale meko zinintsi iindawo onohamba uye kuzo ufumane uncedo nenkxaso.

Ezilalini izicimamlilo azifiki ngokukhawuleza ngokuba azikho kwiidolophu esihlala kuzo. Xa ubafowunele baye basuke kwiidolophu ezinkulu uba bangalindwa bangafika kutshe kwanto ngoku ke kuba ngcono uba abahlali bavele bazicimele umlilo.

Xa esetyenziswa ngendlela eyiyo amayeza esiNtu alungile naxa esetyenziswa ehloliwe alungile.

Kwiindawo esihlala kuzo abantu abafundisekanga ncam ngalo mba ngase kungakhona ii-campaigns ezifundisa abantu kabanzi ngalo mba ukuze abantu babone iindawo abangafumana kuzo uncedo neendawo bangathi baye kuzo ukuze banikwe indlela yokuzikhusela.

Kubalulekile ukuba uxelele abazali bakho kwangethuba ukuba ukhulelwe ukuze bakwazi ukukuxhasa bakwazi nokukuncedisa kwizinto onokuzidinga ekugcineni.

Iingcebiso onozifumana kugqirha umalume okokuqala kuzofuneka ezivocavocile umane evuka ekuseni kubekho into oyenzayo noba kukubaleka okanye kukudlala nje ugqaphu imizuzwana. Okunye kuzokufuneka ukuba atye izinto ezisempilweni imifuno neziqhamo.

Niyazibona ezi zinto ziyaninceda ukuba nikwazi ukutya ngendlela eyiyo nephucukileyo kwaye ezi zinto ezithengelwa nina ke ngoku. Xa niphinde futhi ibe nini enizimoshayo nithi manityiswe ngantoni? Phathani kakuhle ezi zinto ke ukuze kukwazi ukuba kuqhutyekekwe nityiswe ke kakuhle nani ningasokoli.

Uba ndiyinkokheli yelali ndingenza isiqinisekiso sokuba abongikazi bayongezwa kule kliniki ukuze bakwazi umelana nenani labantu abaya ekliniki ngosuku ukuze futhi iinkonzo ezinikwa phaa eklinikhi zikhawuleze.

Uyabona mama kubalulekile ukuba njengoko sihlala kwilizwe elinenkululeko umntu anikwe ithuba lokuzikhethela into afuna uyenza ngomzimba wakhe kwaye umntu funeka ibe sisigqibo sakhe uba uyafuna na ukuba nabantwana ngeliphi na ixesha. Kulapho ke ukucwangcisa kuncedisa khona ukuba ungavele nje ube nomntwana esithubeni ube nomntwana ngexesha apho uziva ulungele khona ukumkhathalela lo mntwana.

Kubalulekile ukukhathalela impilo yakho yengqondo ngokuba into ezokwenzeka xa ungayi emntwini ozokweluka ngokwengqondo okanye ozokuxhasa xa akunike uluvo uluvo lwakhe ngezinto ezikwehlelayo ube nomntu onothetha naye ongekho ecaleni lakho oyijongele imeko yakho ngaphandle. Kuyancedisa ngokuba nawe kuzokunika inkululeko yokwazi ukuzityanda igila uchaze. Oku kwenza ukuba ukwazi ukugqithisa izinto ungahlalli nje ugcine izinto ngaphakathi uhlale unoxinzelelo ukwazi nawe ukudlula ezintweni wonwabe.